Ukukhusela izityalo zakho kwimozulu embi into ekhuthazwayo kukuba uqale usebenzise ujikelezo kwezityalo apho izityalo zinye zingekho kwipetini enye, zinokuba ngqukuva endaweni yemiqolo ethe tye. Kwaye oko kunceda ukuthintela izityalo ekuhlanjweni kwizantyalantyala zemvula nezikhukhula. Kwizantyalantyala zemvula nezikhukhula ungasebenzisa iibhedi ezinyusiweyo kunye nemisele yokukhupha amanzi ukuthintela ukuphuma, ukuphuphuma kwamanzi. Xa kunomoya onzima ungasebenzisa izibonda, iitrelisi, kunye nezinye izakhiwo zenkxaso ukukhusela izityalo kwimimoya ebhubhudla ngamandla.

Ukuze kulungiselelwe umfundi othetha isiXhosa ukuze ayiqonde ikharityhulam, umguquleli angasetyenziselwa ukuguqulela ikharityhulam yesiNgesi kwikharityhulam yesiXhosa. Ngaloo ndlela kuya kuba lula kubantwana abanentetho esisiNgesi nabanentetho yesiXhosa ukuba bayiqonde ikharityhulam ukwenza umsebenzi wekharityhulam ozawuba lula. Wenziwe lula nanguye wonke umntu. Uzawubhalwa lula, uqondwe lula ngabantwana abathetha isiNgesi nabantwana abathetha isiXhosa. Inganceda olo hlobo.

Izinto ezingeloncedo kumsitho womtshato kukuba, okokuqala, ukubhukisha indawo kuyabiza, ngakumbi ukuba unabaphulaphuli abanintsi abamenyiweyo ungabiza kakhulu. Okwesibini, kufuneka ulungiselele wonke umntu. Ngoko ke ukuba unabantu abaninzi abazayo uzochitha imali eninzi ngokutya. Okwesithathu, kuya kufuneka uthenge iimpahla zabo bobabini abakhwenyana kunye neentombi zomtshakazi ukuze umxholo womtshato uphelele. Kwaye kuya kufuneka uthenge impahla yomtshakazi kunye nomyeni. Ngoko ke imali enintsi ichithwa ngesicwangciso esiya kushiya esi sibini nemali encinci.

Ndingabaxelela abazali bam ukuba ndidibene nomntu ovela kwisizwe esahlukileyo. Ngoko kuya kuxatyiswa ukuba banokuqonda naluphi na utshintsho olunokuthi lukhuliswe ngenxa yokuba iintsapho zahlukile. Kwaye ukuba ndifuna ukwenza lo mntu uthando lobomi bam, kuya kufuneka ndiyihloniphe iminqweno kunye neenkolelo zabo. Kwaye oko kubandakanya ukuthobela izinkolelo zabo neminqweno yabo ngokwenza isiqingatha sezinto esiqhele ukuzenza kwiintsapho zethu ngokwesiko. Kodwa ke ukuba ukhululekile ukwenza yonke into, singayenza ngohlobo esiqhele ukwenza ngalo apha ekhaya endlini njengosapho.

Iimbongi zesiXhosa zomthonyama zidlala indima enkulu kakhulu kwimisitho yesiXhosa. Ngokwesiqhelo iimbongi zesiXhosa ziyakwazi ukumela iintsapho eziphuma ebukhosini kwimisitho emikhulu efana nemingcwabo, njengendlela yokubonisa intlonipho kulowo obhubhileyo. Abanye abantu basebenzisa iimbongi zesiXhosa emitshatweni ukumela iintsapho kwicala labakhwenyana njengendlela yokubonisa intlonipho kwicala lomtshakazi.

Umqobo onokuthi wenzeke phakathi komzali othetha isiXhosa kwisikolo esithetha isiNgesi kukuba kuya kubakho umqobo wolwimi. Uninzi lwabadala besiXhosa abangazange balifumane ithuba lokuba sesikolweni sesiNgesi, bayakufumana kunzima kakhulu kubo ukusiva isiNgesi kwaye nokusithetha kungaba nzima kakhulu. Ngoko ke xa bangahlaliswanga mhlawumbi nomguquleli wolwimi, ngoko ke abazukuqonda kuba ukusebenzisana ukuya kuthi kubandakanya isiNgesi njengolwimi lonxibelelwano kuzawuba nzima kakhulu.